Dilo tse di tla sekasekiwang di akaretsa dingwaga tsa ngwana wa sekolo, tokomane ya ID, batsadi ba gagwe kgotsa motho o mo tlhokomelang. Se sengwe gape se se ka akarediwang se se tla sekasekiwang ke sekolo go netefatsa gore a mme ngwana o tsena sekolo go raya gore ngwana tshwanetse a tsena sekolo e be go na le bopaki ba gore ngwana o tsena sekolo be go na le ditokomane tsa ID le ID ya batsadi kgotsa tsa motho o mo tlhokomelang le lebaka la kopo ya karata ya account-o.

O tla tshwanela ke go akanyetsa interest rate, madi a ba tlile go a pega ko godimo ga madi a ba go neileng o na ga o tsaya madi. Tshwanetse o nagane le madi a tuelo a kgwedi le kgwedi kgotsa ngwaga le ngwaga, tshwanetse o boe o nagane le dithoto ka kgotsa di-penalties tse e leng gore ba tlile go naya tsone ga o sa kgone go duela seo ba se bitsang ba re ke di-penalties, ga o sa kgone go duela o tlile go lebagana le tsona.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ga o adima madi di a amana, di amana ka tswelele ya gore ga o adima madi batho ba batla go bona gore a o na le bokgoni ba go busa madi a ba go adima one, kgotsa a wa tshepegang na jaanong histori ya gago ya dikoloto ke yone e tla ba bontshang gore wena o a tshepega gore a mme wena o a duela kgwedi le kgwedi gore histori ya gago e tle e siame o tla e siamisa ka tswelele jang gore ga ba banka ba go naya madi o duelwa kgwedi le kgwedi gore o nne le histori e bonalang histori e tshepisang, histori e e maleba.

O ya o dira kopo ya karata ya sekoloto a akanyetsa kgwebo ya gago, o akanyetse di-fees interest penalties mmogo le dithoto tsa gago ga o fetsa o bo o tlhomamisa dikarata tsa go tsaya sekoloto o bo o lebelela gore ke efeng karata e e maleba e tsamaisanang le bokgoni jwa gago gore wena o tla kgona go e dirisa, o kgona le go e duela ka nako.

Go botlhokwa thata go bala melawana le maemo a tumelano ya karata gore o tle o kgone go itse seo se saenneng, o tle o kgona go itse sengwe le sengwe le wena o tle o kgona go itshireletsa gore le wena o tle o kgone go sireletsa dilo tsa gago jaaka kgwebo dintlo le dithoto tse dingwe.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go botlhokwa thata ka gonne tshwanetse o itse gore o saenila eng, o tshwanetse o itse di-penalties, tshwanetse o itse gore go tlhophiwa jang credit card e e siameng ga o sena kitso o tlile go tlhopha fela o sa itse gore o tlhopha eng, o sa itse gore o tlhopha karata e e siameng, o ka se itse le gore tshwanetse o saene pele, tshwanetse o bale pele before o ka saena.

Dilo tse di tsewang tseiwa ke banka gore e dumelele go go adima madi gore e dumele gore o bule sekoloto ka madi a leng teng ko bankeng ya gago ke banka e batla go bona gore o na le na le madi a makana kang go bontsha gore o tla dumela o tla kgona go duela gape banka e batla gape go bona le employment histori gore o berekile kae o berekile sebaka se se kana kang. Gantsi morokotso wa go bula sekoloto o tshwanetse o check-e pele income le di-ratio.